Ndi vhona unga ndi khwine u vha na puḽane nthihi yo khavaraho muṱa woṱhe u itela uri musi muthu a ri sia fhano shangoni ri kone u muvhulunga kana ri kone u mueḓedza vhulaloni ha vhuḓi.

U tshi kho shumisa medical aid u wa ṱavhanya u thusalea a u foli ḽaini sa sibadela tsha muvhuso u swika wa namba wa thusalea ngauri u vha u tshi khou badela.

Ndi nga foinela muthu we nda mu sendela tshelede kha number founu dzawe nda mu humbela uri a vhuise tshelede murahu sa vhunga ndo vha ndi khou i sendela khonani yanga ende a tshi kho nyaga u shumisa zwa shishi.

Ndi vhona ungari dzi fanela u engedziwa ngauri muthu mushumo utshi fhela u vha asi tshena muṅwe mushumo une avha a khou ita nga u ralo tshelede ya munikelo ya UIF i tea u gonya uri muthu a kone uvha a kho ḓi unḓa nga yeneyi tshelede ṱhukhuṱhukhu ine a ḓovha o i wana musi mushumo wo fhela.

Ndi nga wana thuso kha zwa muhasho wa zwa mutakalo na vhathu vha no nga henevha maḽoyara vho zwi gudelaho.

Vhathu vhanzhi zwi tshi ḓa kha tshelede ya UIF vha vha na vhuleme ho ṱoḓa u claim tshelede tshiṅwe tshifhinga vha wana vha tshi kho khoya kha vhashumi vhe vha vha khou vha shumela wo hafha mabambiri a ne a vha tea u shumisa phanḓa musi vha tshi ya kileima tshelede dzavho.

Ahuna zwine nda nga ita nga u ralo vha ṱoḓa ṱhanziela ya fhethu hune nda dzula hone ndi ḓo tea uri ndi hume ndi ye hayani ndi yo ṱoḓa ṱhanziela ya fhethu hune nda dzula hone ndi kone u humela banngani.

Ee i a katela arali hu na muthu wahaṋu o ni ṅwalisaho mbuyelo dzi si dza mutakalo nga UIF.

Ndi nga khetha tshumelo ya mbulungo ya maḓipfele ngauri ndi zwine nda dipfhisa zwone fhasi ya nyimelo yeneyi ine nda ḓovha ndi khayo u fhirisa uri ndi nange tshumelo ya nyeletshedzo ya vhuṱungu.

Ndi vhona unga masheleni avho avha a songo vhulungea ngauri ndi pfa vhathu vhanzhi tshifhinga tshinzhi vha tshi kho lila vha tshi gidimela na mapholisani vha tshi kho vhiga mulandu ya uri vho tsweliwa masheleni avho kana vho ṱangulwa masheleni avho a sina vhukono.

Ndi zwa ndeme ngauri nṋe ndi vha ndi sa ḓivhi uri ndi khou ḓidzhenisa kha zwithuḓe hone zwo itisaho hani ndi zwa ndeme uri ndi fhiwe ngeletshedzo nga muthu ono ṱanganaho nazwo kana ono zwi itaho kana a re na tshenzhemo nazwo.

Ndi vhona zwo fanela uri bannga i dzhie masheleni ayo murahu ngauri ni vha ni kho dzhia masheleni ena mavhulunga nga tshifhinga tshi songo swikaho ngauri ni vha no anganyela uri ni ḓo madzhia nga tshifhinga hetshi musi ni tshi kho madzhia nga tshifhinga tshi songo swikaho bannga na yo ivha i kho luza nga u ralo vha tea u dzhia masheleni maṅwe murahu.

U shumisa founu kha mbadelo dza luṱingo ndi zwone zwo leluwaho nga maanḓa ngauri arali hu sina founu u ḓo tea u ya banngani u ita mbadelo dzau.

Muthu u fanela u isa mabammbiri o teaho u sumbedza uri a kho shuma gai hone ovha o ṅwalisiwana uri u ḓo wana masheleni a UIF.

Zwifhinga zwa u lindela zwi kwamesa vharengi ngauri arali khamphani ya mbulungano ya ri muthu u tea u lindela miṅwedzi ya rathi a tshi khou badela a sathu lovhelwa ngeno muthu aya a lovheliwa nga ṅwedzi nga ṅwedzi wa vhuṱanu zwi sia murengi o hanganea ngauri u vha a sa ḓivhi uri u ḓo ita mini, nahone u ḓo vhulungeliwa mufu wawe nga vhafhiyo vhunga khamphani ine ya vha ya mbulungano ine ene a i shumisa yori muthu u tea u lindela miṅwedzi ya rathi.

Bannga dzedzi dzi nonga dza Afurika National Bank na bannga dzedzi dzi nonga dza Capitec vho Absa ndi dzone bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri masheleni a UIF a na mbuyelo ya vhuḓi nga maanḓa musi muthu o fhelelwa nga mushumo kana tshifhinga tsha mushumo tshi tshavha tsho anganyela tsho swika ngauri u ḓo kona u shumisa masheleni a UIF ane a ḓo vha oma wana uvha a kho tshila ngao u zwikela a tshi ḓo wana munwe mushumo futhi.

Hu tea u katelwa masheleni ano tea u bvisiwa a tshi fhiwa vha muṱa musi wo weliwa nga tshiwo bogisi ḽavhuḓi tombo vha tea u fhiwa na airtime ine vha ḓo teya u founela mashaka kana vha tshi kho ita nzudzanyo dza mbulungo.

Vhukhakhi vhune vha vhu ita musi vha tshi kho nyaga u renga nnḓu ndi ha u dzhia ḽounu banngani ya tshelede nnzhi nnzhi isina vhukono ine vha fhedza vha tshi khou balelwa u i badela hune nnḓu bannga ya fhedza i tshi khou ya u dzhia nnḓu sa mbadelo ya masheleni e vhathu vha dzhia.

A tha thu vhuya nda ḓi wana ndo ya vhuongeloni ndi tshi kho shumisa medical aid ngauri na honoyo medical aid a thi nawo.

Ndi zwa ndeme uri vha ṱhonifhe tshumelo ya maitele a mbulungano yavho ngauri arali vha swika hune vha pfuka tshifhinga kana vha pfuka ṅwedzi vha ya vha welwa nga khombo mbulungano yavho a i nga vha thusi nga uri vhone vha ḓovha vha kho koloda kana arali vhone vha sa sedzi zwitenwa zwo zwo tewaho nga kha mbulungano yavho a vha nga koni u wana tshumelo nga kha mbulungano yavho.

Ndi vhona u nga ri vha tea u wana thuso nnzhi banngani mara na kha muvhuso vha tea u i wana hu itela uri vha kone u wana mabambiri a u sumbedza uri nnḓu ndi yavho kana nnḓu i khou bva kha vhonnyi i tshi khou rengiselwa vho nnyi u itela matshelo uri zwi vhe na vhuṱanzi.

Musi vha tshi kho ita mbadelo dza zwikulufisi zwa vhananga nga kha lutingo tshiṅwe tshifhinga hu wa swika hune tshelede ya sa swike tshikoloni kana ha vha na u lenga lenga ha uri tshelede i swike tshikoloni vha wana ṅwana a tshi khou bvisiwa tshikoloni kana a tshi khou pfhi hango badela nga vhanga ḽa uri tshelede ivhe yo lenga u swika mara arali vho to ya banngani banngani iya ṱavhanya u swika arali na bannga ya hone ya haningei tshikoloni dzi tshi khou fana.

Musi ndi tshi kho nyaga u shandukisa masheleni anga a tshi khou bva kha rannda a tshiya kha doḽa ndi tea u kwamana na bannga khulwane ya hanefho shangoni ḽanga kana ya henefho shangoni ḽenda ḽi dalela uri vha kone u shandukisela masheleni anga a bve kha rannda a kone u ya kha doḽa uri ndi kone u shumisa masheleni anga zwavhuḓi.

Ndo vha ndi tshi ḓo vhulunga masheleni anga banngani nda mavalelisa uri a bve nga tshifhinga tsho anganyeliwaho tshine nda ḓovha ndi kho ṱoḓa u thoma u fhaṱa nnḓu yanga ngatsho ngauri arali nda nga mavhulunga nḓuni ndi ḓo fhedzisela ndi khou mashumisa.

Zwithu zwine zwa tea u itea musi muthu o kundelwa u ita mbadelo yawe ya medical aid a tshi kho nyaga thuso u tea u badela tshelede heiḽa ine a khou i koloda kha medical aid wawe uri a kone u wana thuso yo fhelelaho.

Tsireledzo ndi ya ndeme ngauri u a ḓi wana u tshi kho hombokiwa masheleni enea ane avha a kho tea u badela tshikoloni kana enea masheleni ane wa kho tea u shumisa dzi yunivesithi, tsireledzo ndi ya ndeme uri i vhe hone dzi banngani kana kha masheleni awu musi hu tshi ma fhirisa.

Ndi nga themendela gap cover ngauri ndi yone ine leludza zwithu tshifhinga tshoṱhe ngauri arali wo vhaisala u kha khombo ya shishi u a ṱavhanya u thusalea arali u na gap cover.

Ndi ngauri ni vha ni khou vhulunga masheleni anu banngani ni tea u tevhedzela tshifhinga tsho swike tshine tsha ḓo swika u swikelelisa ni tshi ṱoḓa u dzhia tshelede yanu nga honoyo ṅwaha we na u vhea kana we na u anganyela uri ni ḓo dzhia ngawo.

U tholiwa ha maṋese a ne a ḓo thusa nga ngalafho nga ngalafho ya vhaongi na ya vhathu vha no kho lwala ndi zwone zwine zwa nga shandukisa nyimele ya dzi kiḽiniki dza nga hafha mahayani.

Nga u gudisa vhagudiswa kana vhagudisi nga luṱingo thendeleki na u shumisa luṱingo thendeleki u ita dzimbadelo dzashu.

Nga u vhea sikhurithi ine ya ḓovha i tshi kho linda tshelede dza vhathu misi yoṱhe na u vhea dzi account dzashu dza vha dzi fhethu ho tsireledzeaho na u tsireledza masheleni ashu.

Masheleni a u online musi u tshi khou badela wa wana wo badela muthu asi ene ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi nga ita khombo kha muthu na u dzhielwa tshelede dzau online.

Ee, ndi zwinwe zwithu zwavhuḓi ngauri matshudeni manzhi a tea u ḓi wana a vhuongeloni a tshi kho hoṱola na mutakalo wao, manwe a vha a kho gudela u shuma henefho vhuongeloni so ndi zwinwe zwithu zwavhuḓi zwine zwa ḓo ita uri kana zwa ṱuṱuwedza matshudeni uri a shume vhuongeloni.

Tshumelo dzi ngaho dzi ambuḽentse dze dzi dza muvhuso ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ḓisa mbuyelo ḓuvha na ḓuvha ngauri muthu u a huvhala a wanala a sina tshelede yawu ya sibadela mara ambuḽentse dza muvhuso arali dzi hone dzi a ḓa dza muhwala dza mu isa sibadela.

U vala ha akhanthu yanga musi ndo vhulunga masheleni zwi nga ita uri arali tshifhingani tshiḓaho ndi tshi kho nyaga u vhulunga masheleni ndi ḓo mavhunga zwavhuḓi ngori akhanthu yanga ndi dovha nda i vala uri i songo tsha bvisa tshelede u swika tshifhinga tshine nda kho ṱoḓa ngatsho tshelede yanga i tshi bva ngatsho.

U badela tshelede dza pfhunzo nga account kana nga luṱingothendeleki zwi zwi leludza nga maanḓa uri u sa ṱuwe u tshi ya u fola dzi bannga ḽainini.

Tshumelo ya vharengisi ndi ya ndeme nga maanḓa ngauri ri tea u khetha murengisi ane ra vhona uri u shuma zwavhuḓi na vhathu nahone ri tea u ita khamphani ni ra vhona uri ndi khamphani ya vhuḓi i shuma zwavhuḓi na vhathu nahone i ḓisa tshumelo tshitshavhani.

Ndi ngauri arali bannga ya netshedzwa zwibveledzwa zwithihi zwino fana asi vhoṱhe vhathu vhane vha ḓo kona u swikelela tshelede ine a khou pfhi ndi ya mbadelo ya mbulungano mara arali mbulungano tshelede ya hone i sa fani dzi tshi kho fhambana muṅwe na muṅwe a kona u swikelela tshelede ine a ḓo kona u i badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Zwi thusa musi u tshi kho nyaga u shumisa masheleni a u si na tshelede zwi a thusa ngauri u ḓo vha u na masheleni ane wo ma vhulunga lwa tshifhinga tshilapfhu nahone a manzhi a na dzi nzwalelo.

Muthu u fanela u vhudzisa uri pulane yawe i kho ḓo khavara u swika tshifhinga tshingafhani nahone u ḓo vha vha khou badela mbadelo dza vhugai nahone i khavara vhathu vhangafhani pulani yawe ya u ḓisa vhathu vhuongeloni.

Bannga dzi shuma kha musi musi dzo ni farela tshelede yanu musi no i valisa lwa miṅwaha kana lwa miṅwedzi yo engedziwaho ine inwi muṋe na vha ni kho ṱoḓa u i badelisa ngayo.

Nṋe muṋe ndi nga vhuyelwa vhukuma kha u kho khetha puḽane ya vhuḓi ya vhuongelo ngauri ivha i kho thusa nṋe muṋe wayo na mashaka na vhathu vha re tsinisa na nṋe.

Hu nyangea basa yanu, lunwalo lwa banngani kana phurufu kana tshitatamennde tshi no bva banngani kana tshiḽipi tsha u sumbedza uri nṋe wela vhugai nga ṅwedzi kana ni shuma a gai.

O vha o fanela u shumisa gap cover yawe ṋamusi a sa thu ḓi wana a vhuongeloni ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a shumise gap cover yawe na musi a si ho vhuongeloni misi yoṱhe.

Ee, ni fanela u vhuyedzedza masheleni uri akhanthu yanu i dzule i na tshelede i sa ḓo valiwa ngauri a i na tshelede.

Bannga kana luṱingothendeleki lu leludza zwithu a zwi fani na musi u tshi kho ṱuwa wo fara tshelede nga tshanḓa hu tshi khou ya tshikoloni u badela ngauri u ya vhuya wa ḓi wana u tshi kho hombokiwa.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho tea u vala akhanthu yanga ngauri bannga yo vha i tshi khou kokodzesa masheleni manzhi nwedzi muṅwe na muṅwe.

Dzi nga fhungudza tshelede yanga ye nda i vhulunga nga u i kokodza ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ee ndi nga tama u shumisa iṅwe nḓila ya u dibositha tshelede hu u itela u vhulunga tshelede nda ḓo shumisa yunivesithi, kana ndi tshi nyaga u renga goloi, kana ndi tshi nyaga u fhaṱa nnḓu u itela matshelo arali huna tshine nda khou tama u tshi ita kha vhutshilo ndi kone u ḓi wana ndi tshi khou swikelela nga kha tshelede ye nda i vhulunga.

Ndi vhona ungari iya thusa u vhulunga masheleni au nau malanga, u fhirisa uri uvhe u sina mobile mani ngauri ndi yone ine ya kho thusa musalauno.

Yovha i tshi ḓo thusa khau fhaṱa nnḓu hanefho hayani, kana u renga zwiḽiwa hanefho hayani tshifhinga tshoṱhe.

Uḓi wana ndi tshi khou vhulunga masheleni anga misi yoṱhe nahone o vhulungeya.

Vha ya ṱavhanya vha phumula tshikolodo tshanga, nahone ndivha ndi tshi vho tendelwa u dovha nda koloda hafhu kana u dzhia iṅwe ḽounu futhi banngani.

Akhaunthu ya banngani, ndi akhaunthu kana ndi tshithu tshine wa tshi vula banngani musi u tshi kho nyaga u vhulunga masheleni au.

U vhulunga masheleni ashu nga nḓila yavhuḓi, nahone i tsireledzeaho.

Zwi nga ita uri ndi litshe u hadzima tshelede, ngauri miṅwaha heyi ndi minzhisa nga mannḓa.

Ndi nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala uri ndi ḓovha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi, nahone lwa miṅwedzi mingana.

Ndi nga muṋea ngeletshedzo ya uri khaye banngani a pfhesesa uri arali a tshi khou koloda masheleni mangafho, uḓo mabadela vhugai nga ṅwedzi nahone lwa miṅwaha mingana.

Ndi nga muṱalutshedza uri mobile mani ndi tshiṅwe tsha tshithu tsho leluwaho vha ya kona u transferela muthu kana khonani yavho tshelede are kule kana are tsini.

Zwithu zwi ngaho masheleni ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine unga ṱoḓa uzwi vhulunga khao.

Ndi nga humbula ui dzhia uri muṱa wanga arali hanga itea zwiṅwe zwithu kha nṋe u sale wo vhulungea, nahone u sina khakhathi ya uri vha tea u thoma gai vha ita mini.

Ndi nga vhudzisa mbudziso dza uri ndi ḓo tea uvha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi.

Ndi nga muṱalutshedza uri lufu ahuna upfhi muthu utshe muṱuku, nahone lu ḓa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi nga muvhudza uri mobaiḽi mani ndi iṅwe nḓila ine muthu a kona u sendela masheleni muthu are kule, nahone zwo leluwa nga maanḓa u fhirisa uri muthu aye Ṱhohoyanḓou a toi dibositha mutshinini.

Ndi nga dzhia phetho yau dzhia ine ya khou fusha nṋe, nahone ine yavha na mbuyelo ya vhuḓi ine nda kho vhona uri iḓo ṋea mbuyelo yavhuḓi.

Ndi zwa ndeme u ḓivha uri tshelede yena i konḓa ni ḓoi badela lwa miṅwaha mingana, nahone tshifhinga tshingafhani ngauri ni nga dzhia tshelede ni sa ḓivhi zwauri ni ḓoi badela miṅwaha mingana, na fhedzisela ni kho i badela miṅwaha minzhi minzhi.

Ndi ngavha vhudzisa uri tshelede ine nda ḓovha ndi khou i badela, ndi ḓovha ndi khou i badela lwa tshifhinga tshingafhani nahone lwa vhugai nga ṅwedzi.

Ndi nga mukovhela uri muhumbulo muhulwane wa life cover, naho ndi wa uri arali na nga ṱutshelwa nivhe na thuso ine na ḓoi wana na masheleni maṱukuṱuku ane naḓo mawana, ane a ḓovha a khou thusa muṱa na vhathu vha hanefho tsini uri vha kone u vhulunga mufu waṋu.

Ndi ngavha vhudza uri u vula akhaunthu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa ndeme zwine vha tea u zwi ita, ngauri vha ḓo vhulunga vha ḓo kona u vhulunga masheleni avho kha iyo akhaunthu.

Ndi nga muvhudza uri ndi khwiṅe a vule akhaunthu nahone u tea uvha na insurance kana funeral cover, uitela matshelo musi wa khombo hau ḓivhi.

Ndi nga eletshedza muthu uri ndi zwa ndeme uri muthu a vule akhaunthu yawe ya banngani, uri a ḓo kona u vhulunga masheleni awe.

Ndi ngavha na mbilaelo yau vhulunga masheleni anga a life cover.

Ndi tea u vhudzisa uri masheleni ane nda khou makoloda nahone ane nda khou ṱoḓa nga tshetsho tshifhinga, ndi ḓo mabadela vhungafhani lwa tshifhinga tshingafhani nahone ndi tshi khou badela vhugai nga ṅwedzi.

Ndi nga muṱalutshedza uri utea u pfhesesa nahone avha na nḓivho khulwane zwi tshi ḓa kha tshelede ye ai koloda kana zwi tshi ḓa kha ḽounu, uri a ḓivhe uri u kho ḓo badela masheleni a linganaho mangafhani nahone lwa tshifhinga tshingafhani.

U ḓi wana ni tshi kho ḓi thomela bindu ḽanu, nahone bindu ḽi sa diniho kana uḓi wana ni tshi khou vhulunga masheleni aṋu tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga ita uri a pfhesese vhundeme hau vula akhaunthu ya banngani, na uri zwi tshimbilisa hani.

Ndi nga ṱoḓa u pfhesesa uri life cover yanga ndi ḓovha ndi khou i badela vhugai nga ṅwedzi, nahone i ḓovha yo khavara vhathu vhangana.

Ndi nga muṱalutshedza uri musi muthu a tshi vula life cover ivha yo vhulungea ene, uri musi a tshi ṱuwa fhano shangoni vha muṱa vha sa sale vho fara gaḓa gaḓa vha sa ḓivhi uri vha thoma gai.

Ndi nga khetha u dovha nda dzhia maṅwe masheleni futhi habe.

Ndi nga kuvhanganya vhathu fhasi nda vha ṱalutshedza nga ha life cover, na uri zwi tshimbilisa hani.

Ndi ngavha ṱalutshedza uri life cover ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwavha zwa ndeme vhutshiloni, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine muthu utea uto zwi dzhiela nzhele. Ngauri ivha yo khavara iwe muṋe kana ya khavara mashaka, musi muthu a tshi ṱuwa fhano shangoni iya kona u badela ya thusa fhaḽa na fhaḽa.

Ndi nga vhudzisa uri ndi vha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi, nahone ndo welwa nga tshiwo iḓo badela vhugai.

U badela masheleni nga maṱuku nga maṱuku zwi ita uri na iwe muṋe muṱani u sale huna zwiṱukuṱuku zwine wa kho uḽa, ngauri arali wa nga dzhia masheleni manzhi manzhi wa vha wa vha u khou badela ḽounu nga ṅwedzi nga ṅwedzi, u ḓo sala u sina zwine wa ḓovha u tshi kho fara nahone u sina zwine wa ḓovha u tshi khou ḽa na muṱa wau.